La ntlha ke palama sefofane ga ne ke ya Kapa, ke ne ke tshogile ke ne ke sa itse mebileng ka ntlha ya gore e ne le kgetlo la ntlha ne ke tshogile mo go maswe.

Ba le bantsi o fitlhele ba tshaba gore, ga e tsamaye mo tseleng e tsamaya mo moyeng kannete, ga ba tlwaela go palama sefofane, ga ba tlwaela gore ba tsameye mo moyeng, mme ka ga jalo ba setshaba thata. Ke toro ya ka go pagama sefofane.

Ke akanya gore dibese mo toropong ya ka di botlhokwa mme, ebile di dira matshelo a batho botoka gonne yone bese ke 'nngwe ya dipalangwa tse e leng gore tlhatlhwa ya teng ga e kwa godimo jaaka ditekesi.

Ge nke go na le mathata a makalo ka fa o go dirisa kgotsa gone eo. Gongwe batho ba ka nna le ngongorego fela ya gore, gongwe go tsaya sebaka kgotsa re be re le bantsi ka nako e leng gore re dira karata eo.

Go nna mokgweetsi o siameng wa bese ke gore o tle be o kgweetsa ka tsela e siame ka tsela le babalesegileng le gore ga go intlhaganele thata jalo mo e leng gore, batho ba ba palameng ga ba gololosega kgotsa ga ba itumela go ka ga bese eo.

Go dira gore batho ba ba yang tirong ba amega ka gore tla be go sena, ka mokgwa e le gore ba ka fitlhela kwa ditirong kwa ba berekang teng ka one, gonne ga go ntse jalo ditsela ga di tsamayege, dibese ga diye gope, ditekesi le tsone ga diye gope. Go raya gore ga go nne le koloi e fetang kgotsa e kgonang go kgaragana go fitlhella ko e tšhwanetseng.

Go ya ka nna ke dumela gore dibese di tsamaya ka nako e rileng gonne di batla go kopanya batho le gore e nne gore, bese e pega batho ba le bantsi ene ga e pega batho ba le bantsi, o fitlhelele gore e tsamaya sekgala fa e tsamaya segala jalo e tlhoka batho ba ba feletse e seng gore e boe gangwe le gape. Ka nako jalo e 'irela gore batho ba kgone go 'ira se ba kgonang go se dira mme ka nako e rileng eo, e be ba feletse ba kgona gore ba tsamaye ka nako e le nngwe go fitlhella ko ba sa ntse go ya teng.

Bese e dula e le mo nakong mme, le ba ka la etsetsa batho makuku gonne o tshwanetse go fitlhella batho ba le bantsi. Mo metsaneng e kgakala ke yone e tsusiwang makuku gore e kgone e fete gangwe e kgona go tsaya le ba bangwe ba ba rileng. Ga e se ke tsamaye ka siwa ke bese gonne ga nke ke dirisa bese ka metlha le matsatsi.